Eya, ga fela merogo ya teng e ka nna le mesola e mentle mo mebarakeng.

Fa ke batla go jala diapole, ke tsaya dikoko tse di tlhagang mo apoleng, ke a di omisa, fa ke fetsa go di omisa, ke epa mokoti kwa ntle mo mmung, ke lokela dikoko tseo ka fa gare, fa ke fetsa ke a khurumetsa. Ke nna ntse ke nosetsa, ke nosetsa letsatsi le letsatsi. Ke tshwanetse go netefatsa fela gore di kry-a metsi le letsatsi, mme ke a kolomaka mo ke di jadileng gona.

Go jala Rooibos-o go batlega di-seeds tsa Rooibos-o, setlhare sa di-seeds sa teng se batla o se lokele ka fa gare ga metsi for nakonyana ya di-ura di le masome a mabedi. Fa o fetsa, ha di thapile fela jalo wa di tsaya, o dira mokoti mo mmung o o naleng santa e ntsinyana. Ga o di byalle ko tlase thata, ga o dire mokoti o mogologolo, o no di byala gona mo godimonyana, mme o netefatse gore di kraya letsatsi le le ntsi thata, mme e byadiwa gantsi mo selemong, mo mathomong a selemo ke mo e golang sentle.

Mmidi ke one e leng gore re kgona go dira bupi ka bo o ne, ke morogo e leng gore batho ba le bantsi ba o lema.

Fa o jala ditamati, o tlile go epa mosima o e seng o mogolo thata, fa o fetsa a bo o dikoko tsa gago tsa tamati tse di omisitsweng, wa bo o khurumetsa. Fa o fetsa go khurumetsa, o tlile go tshela manyora fa o fetsa go tshela manyora, e be o nosetsa. O tshwanetse go nosetsa letsatsi le letsatsi, mme o netefatse gore o byetse mo go nang le letsatsi.

Rooibos-o e thusa thata mo mebeleng ya rena ka gonne e fokotsa blood pressure ya rena mo dipelong ka gonne ha e na caffeine.

Ka ga re itse bo botlhe, Rooibos-o e tsaya mengwaga e le mebedi go gola fa e jadilwe, mme balemirui ba Rooibos-o ba tla tshwanela ke gore ba jale Rooibos-o e e lekanang mengwaga e mebedi gore ba kgone go dira madi fa ba e rekisa ka gonne e tsaya sebaka go gola.

E nngwe ya dikgwetlho tse balemirui ba lebaganang le tsona ke gore maungo a bona ba tshwanetse gore ba a tlhokomele, ba tlhokomele le mo ba jadileng gona ka gonne go tlile go nna le digagabi tse e leng gore di tsile go senya maungo fa ise ba a rekise. Ga kere nonyane ya tla ya senya, leungo leo ga le sa ilo rekisiwa mme ba latlhegetswe ke madi, mme ba tlameile gore ba tshele se re se bitsang ke pest control gore ba kgone go boloka maungo a bona.

Maungo a botlhokwa thata mo matshelong a rena ka gonne re kgona go a dirisa go dira dijeme kwa di factory-ing, re kgona go dira dino-tsididi, go kgona go diriwa malekere, go kgona go diriwa dikuku.

Mmidi le ditamati ke maungo a e leng gore a jewa thata mo lefatsheng ka gonne ka mmidi re kgona go dira bupi, mme bupi bo botlhokwa thata mo maphelong a rona.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata mo matshelong a rena ka gonne mo mebeleng ya rona mabele a re thusa go sila dijo fa re ja, mme a re naya le vitamin B, a thusa gape le ka pelo gore e kgone go pompa madi sentle.

Fa go buiwa ka wine farming, go buiwa ka leungo la ditrebe, go dirisiwa ditrebe go dira wine. Mo process-eng ya go dira wine, ra tsaya ditrebe, ra di thuba, ra di thuba, ga go fetsa go thubiwa ditrebe, go tsheliwa yeast-e. Yeast-e ha e sen'o tshediwa, go a tswaliwa ka fa gare ga konteinara for malatsi a mantsinyana, dibeke di le nne. Ga o sen'o di tswalela, go tlile go bela, fa di sen'o di bela, go ntshiwa ditshila tse e leng gore di a bonagala le matlalo a ditrebe, go ntshiwa matute a le a di ditrebe, ke o ne a re a bitsang wine.

Fa o batla go dira tshingwana kwa lelapeng la ga'o, o tlile go tlhoka mmu o o phepa, o tlile go tlhoka metsi, o tlile go tlhoka letsatsi, o tlile go tlhoka didiriswa tsa o di dirisang go epa, o tlile go tlhoka le dikoko tse o tlileng go di jala.

Rooibos-o e re thusa thata mo tikologong ka gonne fa o jadile Rooibos-o mo mmung, mmu wa gago o tshela o na le dikotla tse e leng gore fa o ile go jala sengwe foo, di tlile go gola sentle ka ga Rooibos-o e na le dikotla tse e di siang mo mmung.

Dinawa di thusa mebele ya rona go okobatsa malwetsi a go tshwana le malwetse a pelo, di re thusa go nna le poroteini mo mebeleng ya rona, mme di kgona go okobatsa malwetsi a go tshwana le di-kankere.

Fa o batla go jala Rooibos-o, tshwanetse o itse gore Rooibos-o e tlhoka letsatsi le le ntsi thata, mme e tlhoka mmu o o nang le lerole le le ntsi, mme e tlhoka mariga a e leng gore a na le pulanyana le selemo tse e leng gore se omile, gore di kgone go gola sentle.

Rooibos-o e thusa thata ka letlalo la motho, e kgona go dira gore motho a lebege a le monnye ntse e le motho o mogolo, mme e kgona go bula mafatlha gore mowa o tswe, mme o tsene sentle. E kgona le go thusa batho ba le bantsi go robala bosiu fa ba sa kgone go robala sentle ka gonne ga ena caffeine.

Rooibos-o re kgona go e dirisa mo nameng ya rena jaaka sepaese, mme Rooibos-o e kgona go tshediwa mo ditlolong tsa rena tsa letlalo ka gonne e thusa letlalo la rena gore le lebege okare ke la bana, le re thusa gore re sa tsofala ka pele.

Fa o le motho yo o ratang botshelo bo bo phepa, o kgona go sila merogo ya ga'o ka blender, mme o nwe go oketsa dikotla. Merogo e kgona go gatsediwa, mme o apeye ka yona ntse e na le dikotla tseo tsa yona. E thusa go boloka nako fa re apeya, ke lona lebaka la gore goreng re ka sega merogo, mme ra e gatsetsa, o boloka nako ya ga'o fa o apeya.